Kungadlula zoke iinkhukhula, ngingatjhejisisa yoke indawo bona azikho iintjalo engingazisindisa na. Ngemva kwalokho ngingenza isiqiniseko sokobana ngitjala iintjalo ezingakhula endaweni ezele amanzi, isibonelo, kungaba umoba nanyana amabhanana.

Zinengi izinto ezingabangela bona abantu bangathengi iintjalo kodwana into ekulu kungaba kobana irhwebo lingakakhangiswa. Indlela yokwenza bona abantu bazi ngerhwebo lakho kungaba kunikela endaweni ezihlala abantwana abanganabazali, lokho kwenza bona abathengi bakuthembe. Enye indlela kungaba kutlola ibizo lerhwebo lakho ngamagabhadlhela endaweni lapho kundlula khona abantu abanengi. Abantu mabazothenga ungabatjela bonyana uthengisa ngamalini begodu ubahlephulele nemali, ukwenzela bona bathabe bebabatjele nabanye abantu.

ESewula Afrika isiphila esithengwa khulu ngisiphila esimhlophe, lokho kubangelwa kobana kudliwa umratha. Umratha wenziwa ngesiphila esimhlophe.

Indawo enye nenye inesitjalo thizeni elungele bona singatjaliwa endaweni leyo. Ezinye iindawo zilungele iintjalo ezifuna ilanga khulu, ezinye ezifuna amanzi khulu, lowo kungaba ngunobangela omkhulu owenza bona iSewula Afrika ingakghoni ukuzitjalela ikoroyi ngobunengi.

Ipuphu yesiphila esibovu iyatholakala eentolo kodwana ziintolo ezikhethekileko kwaphela.

Umuntu sathomako ngingameluleka bona arhwebelane neenarha eziseduze. Lokho kwenzela bona kuzakubalula bonyana azithathe azise lapho, asakhulisa irhwebo. Ukurhwebelana neenarha ezikude kungenza bonyana imali yoh.

Liqiniso lelo, abantu baseLimpopo bangena isondo elibizwa bona yi-ZCC. Amalunga wesondo leli adla ipuphu yamabele. Lokho kutjho bona banengi abantu abangayithenga kodwana i-Gauteng yindawo lapho abantu bamazwe woke bahlangana khona, lokho kutjho bona bakhona abantu abasuka kwezinye iinarha abadla ipuphu le.

Ungathenga isimu endaweni ekude, indawo onesiqiniseko sokobana ikoroyi ingakhula. Ngaphambi kobana utjale, kufanele wenze iphenyo ukghone ukubona bonyana ziintjalo ezinjani ezilungele indawo leyo.

Yoke into ethengiswa

Iintolo ezikhulu ziberegisana nabalimi abaziwa ngurhulumende. Lokho kutjho bonyana kufanele ubenerhwebo elaziwako nelitlolisiwe ngokusemthethweni norhulumende. Ngemva kwalokho, ungathoma ufune abantu ongaberegisana nabo.

Imbewu yiamalamula itholakala eendaweni ezinengi, ungaya esitolo sokudla ufike ubuze bonyana ungayitholaphi. Mvanje iintolo ezithengisa izinto zokwakha nazo sezithengisa imbewu. Nayikuthi lezo iindlela azilungi, ungaya esitolo esithengisa iimbewu neentjalo.

Indlela yokuthola ama-apula abovu athengekako elula, kukuya ebalimini. Mawuthenga eentolo, abantu baseentolo nabo bafuna ukuthola imadlana yabo kodwana nawuthenga emuntwini olimako ungathola ama-apula amanengi ngenani eliphasi.

Isiphila singasuthisa umuntu isikhathi esingange-awa linye ukuya kwamabili. Kuya ngokuthi umuntu ugoma kangangani emalangeni.

ama-avakhado atholakala lula khulu ngendaweni yangekhaya. lokhu kubangelwa kukobana ngihlala endaweni yasemakhaya begodu abomakhelwana abanengi banazo iinhlahla zama-avakhado, ezatjalwa kade.

Iindawo iinkomo ezihlala kizo, ukudla ezikudla mihla namalanga, amanzi namagulo kungaba ngeminye ngezinye izinto ezenza bona kungabi namakonyana.

Indawo nendawo inezinto ezikholelwa kiyo, njengokuthi iinkabi kufanele idliwe ngemva kweminyaka emibili kodwana kuya ngomuntu oyifuyileko bonyana ngiyiphi into emberegelako. Kungenzeka bonyana afune ukuyihlaba iminyaka emibili ingakafiki namkha after isikhathi eside.

Ikomo edla elokitjhini ingaba yingozi ebantwini abayidlalako ngombana asazi bona ikhambe yadla ini, Ikomo efanele ithengiselwa abantu yikomo edla utjani, iintjalo yaphuza namanzi ahlanzekileko.

Iinkomo zidla imihlobohlobo yeentjalo. Ungayipha amakherotsi, ikhabitjhi nezinye iinthelo ezitjalwako nofana ezizimilelako.

Ukunambitheka kwekomo kuya ngokobana ibulawe njani begodu yaphekwa njani. Ikomo ebulawe ngokwesikhuwa, yahlala isikhathi emakhazeni angeze yafana nekomo ebulawe ngokwesintu yadliwa mhlokho.

Inyama yoke iyafana. Ezinye izinto ziya ngekolelo yomuntu bonyana yena ufuna inyama ebulawe njani kodwana lokho akutjho bona umuntu nawungamnikeza inyama angakayiboni, angatjho bonyana le ihlukumezekile namkha awa.

Umuzi nomuzi ukholelwa entweni ethizeni kodwana inyama iyafana. Inyama ebulawe nguSinghalela nenyama ebulawe nguDzwamari izokufana.

Iye, kuqakathekile lokhu kurhelebha abathengi bona umthengi makafuna inyama thizeni aye endaweni, afike ayithole.

Zingathengiwa khulu KwaNdebele eMpumalanga ngombana amasokana yinto ejwayelekile begodu yisiko lakhona.

Iindawo ezinengi ezithengisa inyama ziyathengisa amathambo. Ungathengisela abantu abathengisa inyama, umphakathi namkha unikele ngawo amathambo eenkolweni, emasondweni njalonjalo.

Ikomo ehlatjwe idiniwe iyathengiseka. Ikomo engathengiseki yikomo ezifeleko namkha ikomo enobugulo thizeni.

Lokhu kuya ngokobana lapho zidla khona kukude kangangani, isikhathi esisithathako zisendleleni ukuze zifike lapho ziyokudla khona. Iinkomo kufanele ziphume ekuseni nge-iri lesithandathu, libuye nge-iri lesine ukuze zithole ukudla okwaneleko.

Iye, kulungile. Ikomo yisilwane esidla khulu ngakho-ke kufanele sithole ukudla okwaneleko.